UMyezani ngumma ophekelela umakoti ekhakwakhe bakhamba bodwana.

Mdoko oswiri ebawubeka amalangana bona ubile.

Inghwani yisigqoko nofana mihlobohlobo yeengqoko embathwa nanyana ngubani na.

Amapatlagwana ziimbadada womhlobo weenqathulo ezivulekileko ezine-sole ebubutjhelelwe eenyaweni ngamabhande phezu kweenyawo.

Kufanele azitlhogomele aziphathe kuhle, njengomntazana okhuliswe ngokwesiko. Angaphephuki njengomoya aye le nale, kufanele azibuthelele njengomntazana.

Ingetjana mtshurhwana, yini umtshurhwana na? Umtshurhwana yingubo leya encani ebayibiza ngokuthi yitjali embathwa ngumakoti ekhakwakhe.

UNosokana ngumamazala, kungumma wesokana likamakoti, umakoti uthi mamazala kumma wesokana nofana umkhwenyanakhe.

Ibherha yikomo eya kunina nofana yakanina nabayokulobola umntwanakhe.

Ikumbese mbalo nofana yingubo yamaNdebele embathwa maNdebele.

Umntwana womntazana ukhuliswa ngokwesiko nasele aneminyaka ematjhumi nobunane.

Ukuthamba kugiya nofana kugida, ukukhombisa ithabo nofana injabulo.

Unomkhwenyethu yindoda nofana ngubaba nofana ngumkhwenyana nofana ngumyeni kakghari.

Ibhetjha iskhumba seenyamazana

Umntwana osanda ukubelethwa uvela ebantwini nasele amalangakhe alikhomba nofana sekeqile kwelikhomba. Nakaqeda ukuwa inongwana angavela ebantwini, ekadeni bebathi ukungombana uzokurhogela imoya emimbi

Isirholwani yivunulo yamaNdebele loka nakenza umnyanya

Ipelesi mntazinyana ophekelela umakoti nakendako nofana mntazinyana ophekelela umakoti nakangena isimanje.

Isitjhibela bherha yikomo kababa likamntazana nabazokulobola umntazanakakhe.

Ukghari ngusesi nofana ngudade wakhabobaba.

Ukghari ngudade wakhabobaba ubelethwe nobaba.

Ubaba ohlongakalelwe ngumma wakwakhe uzila isikhathi esingangomnyaka, ukuze ahlanzeke igazeli liphume emzimbenakhe atjhaphuluke ngitjho nasemnqondweni.

Idwendwe yizipho eziphuma kumakoti eziya khabo mkhwenyana, mkhwenyanakhe lokha nakendako.

Inyoka silwane esirhurhuba phasi ngamathumbu nasikhambako asinazi

Ikambiso yokuthiywa komntwana igama loka ekadeni umntwana bekathiywa igama ngemva kobamkhulu wakhe. Khubayini na? Ukuthi mhlamunye igama lingafi nofana mhlamunye akwazi ukufuza ubamkhulu bakhe.

Umnqopho wokuphetha isiko lokusa abasegwabo entabeni kukobana bayokusoka begodu bayokuyalwa ngobudoda lokha nasele sebalungele ukuthatha.

Umma obhujelwe ngubaba wakwakhe uzila ini nani? Akayi emzini nofana ngumuphi umuzi akangeni phakathi begodu akangeni esibayeni seenkomo.

Usomkhulumi mumuntu loya okhuluma nofana okhulumela amalobolo nabayokulobolako.

Ifengwana yinto nasa

Irasu mncamo loya ebawumbatha entanyeni, umbathwa masokana nawabuya engomeni.

Isithimba sivunulo sabomma bamaNdebele aba

Umma owendileko kufanele aziphathe njengomma, angambathi izinto ezimpintjako nofana ezincazana, angakhulumi nofana yini, angangeni noma kukuphi.

Ubaba othetheko kufanele aziphathe kuhle naye angambathi njengomsanyana, ambathe njengobaba ahloniphe ukwazi ukuhlonitjhwa naye nofana ahlonitjhwe angangeni naye nofana kukuphi.